Izinyathelo engicabanga ukuthi zingaqinisekisa ukuthi osomabhizinisi abancane bayakhona ukuthi begqoke uma kunezemidlalo. Angithi ezemidlalo ngaphambi kokuthi nje zibe khona zidlale, kuba nesikhathi la ezisuke zikhangiswa khona. Ngalesi khathi-ke kusakhangiswa nosomabhizinisi abancane mabakhangiswe-ke nabo mababe, mababe khona kwisikhangiso bevele ukuthi kuzobe kukhona osomabhizinisi abakanje abadayisa ukudla okukanje okukanje, futhi kuzobe kuyinani elingaka. Ngaleyo ndlela bayakhona ukuthi ababukeli bezemidlalo noma abathandi bezemidlalo uma beze emcimbini lo mdlalo lo sebezobukela, bephathe nemali elingene. Lokhu okuzobe kutholakala bazi futhi nabo ukuthi akutholakali akutholakali imidlalo kuphela kodwa kuyatholakala nokudla nezinto ukuthi eziwumlando noma eziyisikhumbuzo endaweni yezemidlalo.

Umqeqeshi lapha-ke into akangayiveza umphumela omubi odalwe ukuthi iqembu lidonse kanzima ngenxa yokuthi abakhoni ukusebenzisana, beveze zonke izinto okuyizona eziwumthelela wokuthi behlulwe ekuthenini yingoba ababambisene. Ebese futhi umqeqeshi ephinde eveze futhi okuhle nokunqoba okungenzeka noma abazokuthola uma bengabambisana. Eveze izizinto ezizokwenzeka uma bebambisana. Ngaleyo ndlela abadlali nabo bazobona ukuthi ngempela ngempela bayakudinga ukuthi bebambisana ukuze bekhone ukuthi benqobe yonke imidlalo.

Umdlalo omusha mina ngingawucelela nje kumphathi ngithi ngicelela isikole sami. Umdlalo lona wokulingisa ngoba loya mdlalo loyana uyakhona ukuthi umuntu umfundise ukuthi le-role noma le-character idinga ukuthi uyidlale kanje. Futhi loya mdlalo loya ngiwuthanda ngoba udinga ukuthi umuntu azinikele uyafundisa ukuthi abafundi ngokuzinikela nje entweni uma uyenza ngoba laphana uma, uma uyenza le nto le kumele kufunakala ukuthi ube nothando lwayo kufunakala ukuthi uyikhuthalele leya nto futhi yokulungisa, ifuna nje leya nto leyana kube sengazuthi uyayiphila. So, ngaleyo ndlela leyo iyakhona ukuthi abafundi ishintshe indlela ababuka ngayo izinto ukuthi into uma ukhona ukuthi uyiphila kuwe uyakhona ukuthi uyenze, noma ngabe kuthiwa awudalelwanga wena, kodwa nje ungakhona ukuthi uyiphilise kuwe uyakhona ukuthi uyenze uyakhona ukuthi uphile nangayo wena.

Umdlalo weqembu nje lwezingane ezineminyaka engu-eight kuya kwiyi-ten, ebengathela umdlalo wokubhukuda. Umdlalo wokubhukuda-ke iy'ngane ziwuthanda, kahle kahle iy'ngane ziwathanda kakhulu amanzi, so umdlalo wokubhukuda ngiyakholelwa ukuthi bowungaba into iy'ngane futhi ezingayijabulela futhi ebezingayithokozela ngoba bengizoqala ngithi mina, ngithi kube khona othisha abazifundisayo iy'ngane ukuthi zibhukuda kanjani futhi ukubhukuda kubaluleke ngani noma kuzisiza kanjani zona. Ngaleyo ndlela le ingane iyakhona ukuthi ikufake emqondweni ukuthi ukubhukuda kubalulekile as into ezokhona ukuthi ivocavoce umzimba uhlale umzimba ubukeke, uhlale umzimba ophilile, uphinde futhi uhlale nje usempilweni e-right.

Umthwalo omkhulu nje oyimfanelo, imfundo uma, uma nje ukuthi intsha, intsha yakithi noma intsha yethu ingabambisa kakhulu ekuthenini iyafunda. Ngaleyo ndlela leyo angeke size siluswele ulwazi noma singabhekana nasiphi isimo, bazokhona ukuthi besinikeze ulwazi ngaleso simo leso, sikhone futhi nokufunda nathi ngaso leso simo leso ngoba manje sobe sesinikezwe ngabantu abanolwazi olunzulu. So, iwona mthwalo intsha abagqugquzeli okunikeza ulwazi olunembile ukuthi befundela.

Umdlalo nje engike ngawudlala mina esikoleni engingasoze ngawukhohlwa umdlalo webhola lapho engangiwu golikhipha khona, futhi kwakuyimi kuphela ugolikhipha owayethenjiwe esikoleni. Okuyinto nami impela engiyohlezi iyigubhu kimi eyohlezi futhi ngiyithanda ukuthi ngake nami ngamela isikole nami ngake ngaba othenjiwe nje esikoleni ngoba ngikhumbula isikole sihambile siye emncintiswaneni la esafike khona, saphuma khona unamba one, awu impela bangena ngisho kwangena ngisho nothisha bangiphakamisela phezulu, bejabulela indlela nje ebengivimba ngayo amabhola nangendlela nje engifake ngayo isandla ekuthenini sigcine siyinqobile umncintiswano sakhona ukuthi siphume phambili sibe ngonamba one. Nami nje iyona mdlalo engingasoze ngawukhohlwa.